Esikhathini samanje kunezinhlelo eziningi esikwaziyo ukuthi sihlonze futhi sibheke ukuthi izinto zihamba kanjani. Okunye nje esingakusebenzisa okuyikhalenda, lapho esikwazi ukuthi sihlele usuku lethu ukuthi luhamba kanjani, futhi ngabe izinto esizenzayo zikhona yini futhi nangosuku lolo, yini okumele siyenze, nangasikhathi sini? Lapho ezokhona ukuthi isitshele ukuthi manje kumele senzeni noma kulolu suku ikuphi esikuhlelile khona.

Ukubhanga ngomakhalekhukhwini kulethe ushintsho olukhulu kakhulu ezimpilweni zethu ngoba uyakwazi ukuthi uzenze kumakhalekhukhwini wakho ungaze uyobamba olayini abade emabhange. Uma ufuna ukonga imali uyakona ukuthi uyisuse kwenze i-akhawunti, uyifake kwenye, futhi ubuke ukuthi imalini osuyenzile, futhi yingakanani inzuzo ozoyithola. Asisekho isidingo sokuthi uhambe uyobamba ulayini. Izinto eziningi uzenza ngobuxhakaxhaka kumakhalekhukhwini wakho.

Ukufika kwamafoni noma omakhalekhukhwini abasha kuyishintshe kakhulu izimpilo zethu futhi kwazenza zaba lula izimpilo zethu ngoba sesiyakwazi ukuthi uma masifuna ukukhuluma nomuntu okude, sikhone ukukhuluma naye ezinkundleni zokuxhumana. Sikhone nanokuthi simu-video call-e, simubone, sikhulume naye. Akusadingeki ukuthi uze ube ne-airtime ufone noma uhambe amabanga amade ukuze uthole lowo muntu noma ubhale incwadi ethatha isikhathi eside futhi ukuthi ifike kumuntu. Uvele nje uqhafaze umakhalekhukhwini wakho ukhulume nomuntu.

Osomabhizinisi bayakwazi ukuthi befake imikhangiso yabo eyahlukahlukene ukuze behehe abathengi ezinkundleni zokuxhumana ngoba futhi baningi abantu abasha abasebenzisa izinkundla zokuxhumana, futhi lokhu kuyakhona ukuthi kubongele imali abantu osomabhizinisi abafaka izikhangiso zabo zamanani aphansi ezinkundleni zokuxhumana. Lokho kube wusizo olukhulu kakhulu ngoba abasafaki komabonakude noma emarediyweni okubiza kakhulu.

Esikhathini samanje ziningi kakhulu izinkundla zokuxhumana. Uma omunye umuntu ungakhoni ukumthola kule enye inkundla, uyakwazi ukuthi ungene kwenye inkundla yokuxhumana ukhulume naye. Uma usezweni la ngaphandle uyakhona ukuthi wazise abantu osebenzela kubona bekutshele ukuthi uwenze i-roaming ukuze uzokhona ukuthi ubufone noma ukwazi ukusebenzisa leyo nethiwekhi emazweni angaphandle.

Umculo engiwuthandayo kakhulu umculo wesimanje manje obizwa ngephiyano kanye negqomu. Lona ojabulelwa abantu abasebasha. Lokhu komculo kuyajabulisa futhi uyamthokozisa kakhulu kuthina bantu abasha.

Idatha ezinkundleni zokuxhumana ngingayiqoqa ngokuthi ngenze ama-surveys lapho ngizobuza khona abantu ngale khiqizo esiyidayisayo futhi nokuthi baphatheka kanjani. Ngibanike lapho abazokhetha khona uma sengiqoqa lapho kuzoba khona ama-percentage ashoyo ukuthi obani bathini. Kuveze ukuthi iningi lithini nokuthi lifunani, abanye yini kuphi abangakufuni.